Mimpfuno ya rifu ya pfuna swinene eka ndyangu lowu lahlekeriweke, hi ku wa swi kota ku va lowu pfunaka e ndyangu wolowo hi malunghiselelo ya xilahlo. Wu pfuna hi bokisi, wu tlhela wu pfuna hi swakudya, hi tende, na switulu. Yin'wani yi tlhela yi pfuna ni hi malunghiselelo swa ku fana na ma-airtime, ku va ku arrange-iwa e swilo leswi nga ta tirhisiwa hi minkarhi yeleyo. Yin'wani yi tlhela yi pfuna hi ku va leyi nyikaka e mindyangu mali yo karhi, endzhaku ka loko munhu yoloye loyi a lahlekeriweke se a vekiwile. So timali teto ti va leti pfunaka e ndyangu leswaku wu ya emahlweni ni vutomi.

a ni nge va nyiki hikuva emasikwini lawa hi hanyaka eka wona ku tele vukungundzwana lebyi endliwaka hi vanhu e ti-bank. A nga ha sweswi a suka, a ya endla e vutsotsi kun'wanyana so swi lava leswaku ku tirhisiwa kumbe ku lavisisiwa e adirese ya munhu loyi a tshamaka kona, se ku kumeka leswaku hi laha mina ni tshamaka kona. Va nga ha kuma ni ti kuma ni ri nkingheni, kumbe ni khomiwa, hi ku va loyi ni nyikiwaka e nyikaka e vanhu adirese ya laha mina ni tshamaka kona.

Hi ku va loyi ni tiyisisaka leswaku loko ku fika e masiku lawaya ya ku va va koka e mali ya vona leyi hi nga twana hi yona leswaku va ta yi koka, yi va yi ri kona mali ya vona. Yi nga tshami yi nga ri kona. Ni fanele ni tirha hi matimba leswaku loko va fanele va ta koka e mali ya vona va yi kuma yi ri kona, kutani va yi koka.

Hi ku vona ka mehe ni vona nga ku a hi swinene. E munhu i fanele a va loyi a tirhaka hi matimba leswaku a ti vekela e mali ya ku va loyi a ti akelaka e yindlu. Ku nga ri ku va loyi a sukaka a ya bangi a ya lomba mali ya yena. Hikuva sweswo swi nga va leswi n'wi tikiselaka evuton'wini, a nga heta malembe ya ku tala a nga xi heti xikweleti xexo. Se swi ta n'wi khomelela swa ku a endla swin'wana evuton'wini.

Swi nga va leswi va pfunaka ngopfu e vanhu lava va lavaka eku lomba e mali. Hi ku loko e mfumo wu kota ku va lowu kokaka hi mali leyintsongo e vanhu va ku tala a swi ta va leswi va pfunaka leswaku va nga xaniseki, va swi kota ku va lava vekaka e mali yeleyo leswaku va kota eku va lava va yi vuyiseleka eka mfumo.

ku ku tsarisiwa e vanhu vangani eka inshurense yaleyo, na leswaku kwalaya ka package ku na yini na yini. So hi swona leswi endlaka leswaku e ntsengo wa mali liya ya inshurense ya vutomi, yi kota ku va leyi yi lawulekaka.

Ina swa koteka. Ku ni vanhu va ku tala kumbe tikhampani ta ku tala, leti hambiloko munhu a tshikile ntirho, munhu wa swi kota ku va loyi a ti-claim-elaka mali ya yena ya UIF a va loyi a yi kumaka. A swi bohi leswaku munhu a va a lo hlongoriwa ntsena.

Akhawunti ya cheke i akhawunti leyi yi tirhisiwaka kumbexana hi vanhu vo talanyana, yi hambanile na akhawunti ya ku va loyi munhu a tihlayiselaka e mali a ri yexe eka yona.

Xo sungula a nga ha va loyi a ya ka e-bank kumbe ka ti-ATM a ya cinca e mali ya yena, hi rhandi ya South Africa. Se yi ya eka TZS. So sweswo swi nga ha va leswi n'wi pfunaka swa ku a kota ku va loyi a cincaka mali ya yena, ya rhandi yi ya eka mali ya tiko leriya.

I mali leyi nga ta tirhisiwa ku katsa na swakudya, swilo hinkwaswo leswi nga ta laveka kwalaya ka xilahlo.

A ndzi ta twa ku vava ngopfu, hi ku swi nga ha endleka mali yeleyo ni kunguhate ku xava e swilo leswi nga ta ni pfuna eka n'hweti yeleyo. So loko ndzi kuma leswaku mali a yi kona swi nga ha va leswi ni hetaka matimba swinene. Hikuva nkarhi wun'wani, ni nga ha va loyi ni nga ti byela leswaku ndzi endla ku xava swakudya hi yona, so loko yi nga kumeki mali yeleyo swa vava kunene.

Xo sungula lexi a ndzi ta xi vutisa i ku, ni fanele ni va loyi ni tiyisisaka ku e ti-bank teto, tiakhawunti teto, e tinambara ta kona i tinene ke? Na tiselulafoni, mavito ya vanhu lava ni faneleke ni yi hundzisela ka wona, hi wona hakunene na?

Lexi nga ta endla leswaku swibalo swa mina swi va ehenhla ngopfu, hi leswi ni nga ta rhumela e mali hi xihatla leswaku yi hatla yi yi fika. Kambe loko a no rhumela e mali yi teka e masikunyana, a hi swibalo swa mina a swi nge vi ehenhla ngopfu.

Swi olovisa e vutomi ngopfu. A hi nge nkarhi wun'wani sweswi ni lava airtime kumbe ma-data vusiku lebyi, eswitolo va pfarile, kambe loko ni va loyi ndzi tirhisaka e-bank ya mina swi va leswi hi oloviselaka e vutomi ngopfu. Than ku va loyi ndzi fambaka, nkarhi wun'wanyani etixopo i kule na laha ndzi tshamaka kona. So a ndzi ta heta nkarhi wa ku leha na ha famba ni ya lava airtime, kumbe ma-data. Kambe e foni yi va leyi endlaka swilo swi olova, ha swi koti ku va xavaka e airtime, ma-data hi nkarhi lowu lavaka hi hi wona.

Ku lomba mali ni nga tirhi a hi xiboho lexinene, kambe swi nga ha endleka leswaku ndzi lave mali hi xihatla leswaku ndzi ta yi tirhisela swilo swo karhi. Ndzi nga ha vula ni ti vutisaka leswaku xana ndzi ta yi hakela hi yini? So swi ta ndzi tikela ngopfu ku va ni tlherisela e mali yeleyo ni nga va ka ni yi lombile, kumbe e-bank kumbe kun'wanyana. Ku ta va leswi swi ni hluphaka ngopfu hikuva a ni nge swi koti ku yi tlherisela, so a hi xiboho lexinene hi ku a ni nge yi kumi mali.